Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya diileketeroniki e leng sports, go ka nna tsela e e monate le e e tlosang bodutu go sa kgathalesege bogolo jwa kgaisano. Seno se ka dirwa ka go tlhoma maikemisetso a a siameng le go leka go tshwaraganya dikgaisano le boitumelo.

Ke kgang e e botlhokwa e sa keng ya arabiwa ka ee kgotsa nnyaa fela. Go nna teng ga metshameko mo megaleng go na le ditlamorago tse di farologaneng mo go tshamekeng metshameko ya setso le ya ka namana. Ga se gore e nyeleditse, mme e fetotse ka ditsela di le dintsi.

Fa o rata metshameko e e tlhokang botlhale, maano le go nna le bokgoni jo bo kwa godimo, go na le mefuta e le mmalwa e o ka e lekang. Mefuta e ka, e jaaka dikampa tsa ntlha tse di lwang kgotsa tsona di-fighting games jaaka bo Street Fighter six, Mortal Combat. Maano a a lomanyaneng ke bo-chess, Star Craft, H of Empires. Go lwa mo inthaneteng, online arena, ke bo-League of Legends, two le mobile legend.

Ee, didiriswa tsa diileketeroniki tsa metshameko di na le ditlamorago tse dikgolo mo tseleng e metshameko e e tumileng e tshamekiwang ka yone gompieno. Di fetotse metheo ya motshameko, dikamano tsa batshameki le tebelelo ya metshameko, gotlhe ka kakaretso.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

Go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o sa kgaotse go ka go ama ka ditsela di le dintsi tse di sa siamang, go akaretsa tse di amang le botsogo tsa tlhaloganyo le tsa botshelo jwa gago. Nna motshameko o e leng mmamoratwa wa me ke Snake.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data go bereka ka gonne e dirisa inthanete go romela le go amogela tshedimosetso magareng ga sediriswa sa gago le diesebere tsa motshameko. Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka connection-e e e sa kgaoganeng ya internet-e, sediriswa sa go tshameka, data e e lekaneng, disupetsa tsa motshameki le maemo a motshameko a siame.

Mabaka a a dirang gore batho ba le bantsi ba tshameke metshameko ya mo inthaneteng bosigo ke pulamalatsi le boikgatlo, go itlhagisa, bokgafa le botshameki, go tshameka le ditsala. Ditsela tsa go tshameka metshameko ya mo inthaneteng go sena data e e turu ke go dirisa Wi-Fi ya mahala, go dirisa ditshebeletso tse di sa tlhokeng data e ntsi , go reka data e e rekisiwang ka dinako tse di rileng, go dirisa maemo a go boloka data, go reka sim card ya mo lefelong le go dirisa Internet Cafe.